Izinyosi zibalulekile ekufukuzeleni izitshalo eziningi, kuhlanganise nezilimo. Izinyosi ezincane ezinye izinyosi ziyazikhwebula kanti ezinye ezizingelayo noma ezizala ezinye izinambuzane. Izimpkane izimpukane eziningi ziyazikhwebula, kanti ezinye ziyizilwanyana ezizingelayo. Amabala izikhwebuli ezibalulekile ikakhulukazi zezimbali ezithile. Izintethe. Ezinye izintethe ziyazikhwebula kanti ezinye zizilwanyana ezizingelayo.

Izicelo semalimboleko noma izinsizakalo zezimali lapho kufinyelela ku-inthanethi kungavame kungavame kungavamile, amafomu ephepha angasetshenziswa ukufaka izicelo zezimalimboleko encane noma izinsizakalo zokonga. Izicelo zezinhlelo zosizo lukahulumeni ukusabalalisa izinzuzo noma usizo kubantu abaswele kungase kudingeke amafomu ephepha ukuze kubhaliswe, ukusabalalisa ulwazi lwezempilo noma ezemfundo. Amapheshana noma amabhukwana ephepha asetshenziswa kakhulu ukusabalalisa ulwazi olubalulekile ezindaweni lapho ukufinyelela ku dijithali kuno mkhawulo.

Ukukhetha amakhemikhali angaphansi, ingozi, khetha amakhemikhali anobuthi obuncane noma angaboli kalula emvelweni. Ukusentsenziswa okufanele, sebenzisa amakhemikhali ngendlela efanele, ulandele imiyalelo yokusetshenziswa ukuze ukugwema ukuchitheka noma ukusetshenziswa ngokweqile. Lahla izinsalela zamakhemikhali ngendlela ephephile futhi efanele, ukuze zinga ngcolisi umhlabathi noma amanzi. Ukuqinisekisa ukuthi kukhona ukuqapha okungaguquki ukuze uqiniseke ukuthi amakhemikhali awabangeli umonakalo omkhulu emvelweni.

Ukuhlala eduze kwepulazi lezingulube kungaholela emiphumeleni ehlukahlukene, ikakhulukazi ehlobene nephunga elibi, umsindo kanye nokukhathazeka okungenzeka ngempilo ngenxa yokuchayeka ezinhlayeni zomoya noma amagciwane atholakala emoyeni. Iphunga. Amapulazi ezingulubeni avame ukukhiqiza iphunga elibi elingaba nomthelela omkhulu kwikhwalithi yokukhipha abahlali abaseduze. Umsindo ovale ovela ezilwaneni kanye nemishini yasepulazini kungaba yinkinga yabantu abaseduze.

Xhumanisa abalimi abafufusayo nabalimi abanolwazi olunzulu noma ochwepheshe bezolimo. Lokhu kungaba vumela ukuthi bafunde ngokuhlangenwe nakho kwabanye futhi bathole isiqondiso esiwusizo. Faka ubuchwepheshe obusha ekufundiseni njengokusebenzisa amavidiyo, izinhlelo zokusebenza zeselula noma izinhlelo zokuqeqesha eziku inthanethi ukuze kwenziwe ukufunda kufinyeleleke kalula futhi kube mnandi. Khuthaza abalimi ukuthi bahlangane ngamaqembu babelane ngolwazi futhi bafunde ngomunye omunye. Lokhu kungakha umphakathi osekelayo futhi kukhuthaze ukusungula izinto ezintsha.